Ke gore ba tshwanetje ho dula fatshe ba bone hore ba e rarolla jwang? Ka lebaka la hore batho ba ka se lefe tjhelete mola ba tseba hore bona ba ka se dire nthwe setjhaba e .

Aowa ha ke kgone ene ha ke tsebe hore o pheuwa jwang?

Ke hore o mong le o mong a dule le bana ba gagwe hore ba sa tla ba lwana.

Ke gore ba bonagala gore go tloha bonyaneng o le monna, o le moshimanyana gore o be monna tlabe o tlhahile eng? Ene ke .

Batho ba bangwe ba bone hore mosadi ke ho dula ka mo ntlong. Ene le bona basadi ba batla ho sebeletsa malapa a bona, ba se ke ba emela hore motho a re tjhelete kgwedi e fela.

Gore mang le mang a be le sa gagwe hore a kgone ho ikemela .

Ke gore ha o fihla ditoropong bophelo bo wa tjhentjha. Ba bona tse dingwe tseo di ba kgahlang ba rata tseo tsa ko ditoropong.

Ke ka lebaka la gore a ba batle ho apeya hoba tla mbe ba lapile ge ba e tswa mosebetsing.

Ke moo ba bonang gore e tshwanetse ebe basadi-sadi.

Ke gore nka mo butsisa hore ntatemoholo, nka mo botsisa hore ntate nka mme le mo file lebitso la Thabiso hore ba kgone ho nhlalosetsa ke kgone utlwisisa.

Eya, ba ka gore kwa ba tswang teng. Ba ba rutile gore tlhompho e botlhokwa kudu. Ene e ya bontsha gore .

Ke gore ke ba tlhalosetse gore ba kgone ho nthusa hore ke tlo pheha hore batho ka moka, setjhaba ka moka se tlotla ngwanake ba kgone ho o ja o thabile.

Ke ka lebaka la gore malome ha tshwanela dijo tseo di ha tshwanela ho ja dijo tseo di hlakganela setjhaba. Ke ka lebaka la ka lebaka la hore tsa hae ba di beile .

Ka lebaka la gore hore ba di rata kudu and ba rata setso sa bona. Ke ka lebaka la gore ba okeditse ya teng, theko ya teng.

Ka lebaka la gore ha ba bolele maikutlo a bona mo setjhabeng. Ene tshwanetse ba tsamaye ba yo bolella le mmuso gore bona a bana tjhelete ya go aha dintlo. Ba kgopella ba ba .

Ke ka lebaka la gore ba tjeya setso sa bona. Ke ka lebaka la setso sa bona, ba latella setso sa bona.

Eya, ke bona e se etsahala ene ke monyetla o mo botse kudu ka hore batho ba ya .

Ke gore mmino wa kajeno ba go direla basha and o ratwa ke baswa.

Nka ba botsa gore ka letsatsi le le so, tshwanetse re phege dijo hore di kgone ho . Tshwanetse re .

Ke gore ke ba fe tlhompho, ke ba theeletse gore ba .

Ke rata meroho le bohobe ba mabele.

Ke gore eya ba bontsha gore go tloha kwale ba ba rutile molao hore fihla ko pele tshwanetse o tlo tseba hore o tloba monna, monna .

Ke gore ke gore ba tseya ba diya ka seo.

Ke gore sa motho a latelle molao and a tlhomphe batho ba bang.

Ke gore sa mosadi ke go hlwekisa moo a dulang teng.

Ka etela teng, ba biditse batho teng.

Ke gore ba mmotse hore tshwanetse a a hlomphe molekane wa gagwe hore lenyalo la bona .

Ke gore bona ba o kgethela hore ba bona o lefile tjhelete e kankang. Ke moo ba tlo o botjang hore lebitla .

Eya, ke bona ho le molemo kudu ka lebaka la hore ha tsamaye boshigo, wa thibeletsa, wa .

Ke ka lebaka la hore .

Nka mo tlhalosetsa gore go tlo, re tlo tlhoka eng le eng? Gore ke dijo tse dife di tlo tlhokegago .

E ya bontsha hore dijo di bohlokwa setjhabeng.

Eya, ke bona ele botlhokwa .